Ke rata ho tsamaya ka dinako tse sa phathahaneng, mohlomong ka mora nako ya hoseng kapa pele ho nako ya mantsibuya, hobane ho eba le sebaka se seholo ka tekesing le ho fihla mo ke yang ka pele. Ha ho na ho emela nako e telele seteisheneng sa ditekesi kapa ho tlala ka hara tekesi. Ho boetse ho fokotsa kgatello ya maikutlo le ho etsa hore leeto la ka le be bonolo haholonyane.

Bakganni ba dikoloi tse tshwanang le Uber kapa Bolt, ba ka etsa hore ho palama dikoloi tsa bona ho be bonolo ho batsofe ka ho fana ka tshebeletso e nahanelang le e sireletsehileng. Mokgwa wa ho etsa hore ho be bobebe ho batsofe, ho ba le mamello le kutlwisiso, ho fana ka thuso ha o kena le ho tswa, ho kganna ka hloko le bonolo, ho netefatsa polokeho le boiketlo, ho buisana ka ho hlaka le ho fana ka dithuso tse eketsehileng.

Nka ba bontsha bophelo ba setso le meetlo, ba ka bontshwa hore na batho ba phela jwang ka tlung ya setso, ba etsa mesebetsi efe ya matsoho, mohlala, ho loha, ho bopa letsopa le hore na ba pheha dijo tsa setso jwang. Dibaka tsa bohlokwa, ba ka iswa mmarakeng wa lehae, dikolong, kerekeng ya setso kapa dibakeng tsa history tse haufi. Ho ba tsamaisa, dipalangwang tsa lehae ho ka sebediswa dipalangwang tsa setjhaba tse kang ditekesi tsa setjhaba kapa dibese tse nyane, ho ba tsamaisa e le hore ba bone le ho utlwa bophelo ba lehae. Ho tsamaya ka maoto, bakeng sa dibaka tse haufi ho tsamaya ka maoto, ho ka ba fa monyetla wa ho kopana le batho le ho bona dintho ka botlalo.

Seo se bakwa ke hore, hangata batho ba rata ho iphelela bophelo ba bona ka mokgwa o ikgethileng, e seng ho latela fela mehlala ya ba bang ntle le ho nahana ka maemo a bona le ditakatso tsa bona. Batho ba bangata ba na le ditakatso le ditoro tse fapaneng, mme le ha ba ka ananela katleho ya ba bang, ba ka nna ba se ke ba rata ho latela ka ho otloloha tsela e tsitsitseng ya motho e mong, sena se bakwa ke ditakatso le motho ka mong. Ho batla boqapi le boikemelo, boemo ba bophelo le maemo a fapaneng le ho tshaba ho nka dikotsi.

Dumela motswalle. Kea tsamaya, empa tekesi eo ke e palameng ke sekorokoro se seholo. E mathata ka tsela e sa utlwahaleng e rora haholo, mme ha e na matla ho hang. Marulelo a yona a rohakile, mme ha ho na mabone a ka morao a sebetsang. Ho boetse ho na le monko o sa thabising ka hare, mme ditulo di tabohile. Ke tshepa hore e tla fihla mo ke yang teng, ke tlao founela ha ke fihlile.

Ho ya ka nna, ditshebeletso tsa di-ambulance ha di kgotsofatse ka botlalo, haholoholo bakeng sa batho ba baholo. Ho na le ditshwantsho tsa ho dieha, ho hloka di-ambulance tse lekaneng le ho hloka thuso e potlakileng dibakeng tse ding. Mmuso wa rona o ka etsa tse latelang ho ntlafatsa boemo bona, ho eketsa palo ya di-ambulance le basebetsi ba thuto ya bongaka, ho ntlafatsa boemo ba ditsela le marangrang a dipuisano, ho theha mananeo a thuto le tlhokomediso, ho balwa le ho netefatsa boleng ba ditshebeletso, ho tsetela technology e ntjha le ho theha mananeho a tshebetso pakeng sa batho ba baholo.

Haeba ke iphumana ke le boemong ba kgalefo ya tsela, ke se phoso ke tla leka ho rarollla maemo ka tsela e latelang. Ya pele, ho dula ke kgutsitse, ya bobedi, ho qoba ho se , ya boraro, ho ikgule maemong, ya bone ho sebedisa mekgwa ya molao, ya bohlano ho hopola polokeho.